Swi hunguta swinene leswaku ri vaaki va ndhawu yeleyo va nga ha tirhisi mali ya ku tala ku ya edorobeni kumbe ku ya eka tindhawu ta ku humesa mali.

Ndzi nga endla ku ri ku ya va mutswari wa mina ku nga va ku ri wa xinuna kumbe lowa wa xisati hikuva loko no teka munhu wa le handle ndzisane ya mina kumbe nsati hikuva a nga ha no a ni hundzisa emisaveni a ndlela ku va ta teka mali leyi ni nga ta va ni n'wi tsarise eka yona vatswari va mina va nge swi endli sweswo hikuva hi vona va nga ni tisela a misaveni a va nge teki vutomi bya mina hi mhaka ya ku vona mali yi ta va ni tsali va tsarise eka yona.

E-e, a ni nge n'wi nyiki hikuva loko se a nga ha hakeli mali yale bangi mina hi mina ni faneleke ni va nga ta endla vulavisisi hi side ra laha mina ni tshamaka kona loko valava yena va ta boheka ku ta ajaratini ra laha ni tshamaka kona a ni nge swi koti ku n'wi .

Vanhu va ku tala a va nga ta kota ku ya ku kombela swikombelo swa muxaka lowu hikuva ndzindzakhombo yi tava yi hungutile nkarhi wa ku tirha se vanhu va ku tala a swi ta koteka leswaku ri va ya va ya kombela swikombelo leswiwani hi nkarhi.

Hikuva vanhu va ku tala va tshama va kha va ya endla vukanganyisi eka khampani ya ndzindzakhombo ende vanhu va ku tala va tshama va kha va ya kombela swikombelo swin'wana na swin'wanyana kwale ka ndzindzakhombo hikokwalaho ka ku ri va va na nkarhi wa ku hatla va pfala va tlhela va va na varindzi lava va nga na matimba swinene.

Tindzindzakhombo leti nga kona ta vukanganyisi kumbe ta vuxisi ku na tindzindzakhombo leti ti fonaku eka riqingho ra wena u nga swi tivi na leswaku ri nambara ya wena va yi kuma kwini then va kombela ku va ta ku joyinisiwa ndzindzakhombo ya vona ku nga tindzindzakhombo leti ti nga na vanhu lava va nga le ti mavhengeleni kumbe a timolweni loko u fika u lava ku xava kona va fika va ku byela leswaku ri va joyinisa tindzindzakhombo endzhaku ka nkarhi loko u ta va u join tindzindzakhombo ta vona ntwanano wa vona na wena a wa ha ri wona swa kotakala leswaku ri va ku tekela mali ya muholo leyi mi nga twananangi yona na ndzindzakhombo yaleyo.

Ndlela leyinene ya ku veka mali kumbe ku hlayisa rifuwo i ku vulavula na bangi u fika u u veka vuvekisi u twanana na bangi leswaku ri u lava ta veka vuvekisi bya malembe mangani.

Loko u lava ku teka swa ku fana na timali ebangi leswi va nga ta swi lava swilaveko swa wena swilo swa ku fana na mavito, siku ra ku velekiwa, buku ya nghohe a lava ku va ku lava na laha u tirhaka kona na adirese ya laha u tshamaka kona va lava na munhu un'wanyani loyi a nga ta va mbhoni ya wena.

Swa pfuna leswi u ta fikelela ku landza mali ya wena loko u ri kule naswona swi nga koteka loko swi endla hi tiloyara loko va i ri na maqweta kumbe tiloyara swi nga koteka ku swi landza hi ku ya hi xikongomelo xo fambisa ku senda or riqingho kumbe email.

A swi kahle ku ri u xava yindlu hi mali yo lomba loko yindlu yo tshuka yi ku tshwerile kumbe ku humelela nghozi eka yindlu yeleyo u ta yi riha hi yini mali leyi u nga yi lomba wa ta riha kumbe u nge he rihi na?

Switandzhaku leswi nga kona i ku ri a wu nge koti.

Ndzi nga rhanga ndzi langutisa leswaku pholisi leyi ni nga yi hlawula yi khavhara kumbe ku angarhela vanhu vangani yi ni nyika na swilo swa njhani leswaku ku ri ndzi ta kota ku veka murhandziwa wa mina eka yindlu ya yena ya makumu.

A ndzi ta kota a ndzi ta rhanga ndzi vutisa munhu loyi a nga hakelangiki for tin'hweti ta mune loko ku ri a nga hakelangi hi xikongomelo xa ku ku ri a nga ha ri ku tirheni kumbe a nga na yona mali a ndzi ta n'wi byela leswaku ri a endle pulani kumbe a lava ntirho ku ri a ta kota ku hakela lava va nga n'wi tlangela lava va nga se va tlangelaku a swi na mhaka hambi o ka a nga ha va tlangeli.

Tinxaka ta ku veka mali ya peceni u nga veka mali ebange u nga teka mali u xava swifuwo swa ku fana na tihomu leti ti nga ta n'wi nghenisela mali loko se ti kha ti bebulana kumbe kumbeka ni nga endla business leri nga ta n'wi nghenisela mali hi ku ya ka karhi.

Mintlhotlho leyi hlanganaka na vanhu loko va kha va tirhisa tiselulafoni kumbe riqingho ra le nyongeni va hluphiwa ngopfu hi ti network-e na data hikuva loko u ri na u ri na foni ya le riqinghweni leyi va yi vitanaka smartphone u lava ku loga-in ka app kumbe u lava ku nghena ka app u fanekele u va u u ri na data or netiweke ya wena yi ri kahle loko netiweke ya wena yi nga ri kahle a swi nge koti kale leswaku u nghena ndzeni ka app ta kota ku tirhisa mali ya wena.

Lexi xi lawulaka ntsengo lowu u hakelaka eka inshurense ya vutomi i lawuliwa hi budget or hi mali leyi a yi holaka kumbe leyi a yi kumaka n'hweti na n'hweti hi yona yi nga ta kota ku n'wi lawula ku ri u ta kota ku kuma mali muni loko leri a ta va a a heleriwe hi vutomi kumbe loko a ta a claim mali ya yena ya inshurense.

Loko wo ka u nga hakeli munhu kumbe u nga hakeli bangi lexi hi xi nga ta humelela i ku ri ebangi va ta ku thyakisa a wu nge he koti ku pfuneka ka ti bangi tin'wanyana a wu nge he koti ku na loko u tshuka u lata u lava ku xava movha a swi nge he kotakali ku ri u xava movha lava hikuva va ta va va ku thyakisile vito ra wena.

Lexi u nga ta xi endla loko u lava ta rhumela mali etikweni rin'wanyana swa kotakala ku ri ya rhumela yi ku na khadi leri va ri vitanaka ku i Mukuru ri tirhisana na vo Usave loko u ri na khadi ra Mukuru ku ku ri na Shoprite swa kotakala leswaku u ya eShoprite Usave u kota ku senda mali u sendela etikweni rin'wanyana tikuma va matiko mo fana na vu Zimbabwe na la South Afrika na man'wanyana wo fana na vo Mozambique va tirhisa mona va tirhisa mona makhadi lama ma Mukuru.

Ndzindzakhombo wa xilahlo wu katsa ku pfuna ku pfuna endyangwini loko ku humelela khombo ro fana na rifu. Wu fika u nga ha no pfuna hi swa le swilahlweni, wu nga ha no pfuna hi swilahlo swa ku fana na mabokisi na maribye.

Ndzi nga kurisa ku tshembana hi loko ku va ku ri na ku tlanga ti sitokofela vo kota ku tlangelana. Loko maseve a tlangela maseve wa yena, na yena a tlhela a kota ku tlherisa. Swi endla leswaku ri tiko ri andza, ri kula, ku tlhela ku va na ku tshembana etikweni.

A ndzi ta khoma tikhasimende ta mina kahle swinene, a ndzi ta endla leswaku ri tikhasimende ta mina ti ta ti ta lomba loko ti ri hava mali mara a ndzhaku ka nkarhi ti tlhela ti vuya ti ta hakela. Leswaku ri ku va na ku tshembana exikarhi ka hina.

Swi na nkoka hikuva mali ya wena loko u hoxa n'hweti na n'hweti. Loko wo kota ku hoxa mali ya ya ku ya ku hlaya for tin'hweti ta khume, loko u ya u ya yi teka u ta kuma mali ya wena yi andzile swinene kumbe yi tele swinene yi .

Ndzi nga ni vuyerisa hikuva loko ni ta va ni lava mali ya xihatla ni ta kota ku ya teka eka yona akhawunti leyi ni nga kota ku veka mali for xinkarhana xexo.

I ku va loko va tlanga switokofela va kota ku kuma mali ya kahle swinene loko xitokofela xi ta ku tlangela. Swi endla leswaku ri etikweni ku va na ku tshembana na ku rhandzana, mi va xilo xin'we.

Ku hambana ka akhawunti leyi yo hlayisa mali, i ku ri mali leyi nga le eka akhawunti ya ku hlayisa mali u nga kota ku yi humesa nkarhi wihi na wihi. Akhawunti leyi nga le ka credit a yi kotekali ku humesa hi nkarhi wolowo.

Swa kotakala ku ri u rhumela mali kusuka ematikweni ya le handle u entsungeni wa malwandle u yi vuyisa ekaya. Ku na ti-app-e leti ti endliwaka online ti-app-e ta ku fana na vo PayPal, u ri charger-a, u kota ku send-ela munhu un'wanyana mali hi app-e ya ku fana na yeleyo. Swa kotakala ku rhumela mali i akhawunti mara swi nga teka nkarhi kumbe masiku mo karhi ku ri mali yi ya fika eka yena.

Nkoka wo pfula akhawunti ya bangi i ku va mali yi tshama yi hlayisekile. U nga kota ku u tlhela u vekisa mali, u byela bangi leswaku ri u lava na ntswalo wa yona. Bangi yi ta ku vuyisela mali ya wena na ntswalo wa yona.

Ku tshembana hi loko un'wana wa vatlangi wa switokofela a tlangeli un'wanyana a tlhela a n'wi vuyisela. Ku tshembana ka laveka eka xitokofela hikuva loko u nga tshembakangi munhu loyi u tlangaka na yena switokofela a mi nge koti ku ya ku ya mahlweni na xitokofela xa n'wina.

Swilaveko leswi muganga yi nga ta swi seketela kumbe ku swi lava loko va ta sungula ku endla ntlawa wa vona wa ku veka mali. Va nga lava munhu loyi va nga ta n'wi tshemba leswaku ri a nga ya ebangini kumbe ku ya ku veka mali kumbe ku khoma mali ya ntsengo wa vona.

U fanekele u ya ebangini laha u nga ta fika u kuma khadi leri ri nga ta va ri tsariwe nomboro ya akhawunti ya wena, leyi wena n'winyi u nga ta kota ku yi kirema u yi tiva hi nhloko.

A hi mhaka leyinene hikuva loko va tsutsuma kumbe va famba na mali ya wena u ta sala u tikhoma nhloko, u ku ri ni vurile, a ni fanele ni nga tlangangi na vanhu lava. Hikuva a wu swi tiva leswaku ri a va tshembekanga, kumbe wena a wu nga va tshembi.

Bangi leyi ni nga ta tirhisa yona na vanghana va mina ebangi leyi ya Tyme Bank. Tyme Bank a yi na ti-charges-i kumbe ku teka mali ya ku tala loko n'hweti yi hela ku fana na tibangi leti nga kona laha Afrika-Dzonga.

Khadi ra debit i khadi leri u nga ta kota u nga kotiku ku tirhisa mali yeleyo, i kotaka ku tirhisa mali yeleyo yo karhi. Ra xikweleti a wu koti ku tirhisa mali yo karhi, u fanekele u rhanga u yima bank yi yi yi yi yi yi seketela leswaku ri u fanekele u yi teka mali yeleyo ya le xikweletini.

Hakeriwa lembe na lembe hikuva va va va ku pimerile leswaku ri u ta hakela xikweleti xa wena ku fikelela nkarhi lowu. Hikokwalaho va kota ku va ku va ku byela leswaku ri u fanele u hakela lembe na lembe.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku ri pulatifomo leyi hakela mali, pulatifomo leyi a nga ta yi tirhisa ku hakela swikweleti swa swa n'wana wa yena ku nga ri ku teka mali a nyiketa n'wana wa yena na yena swi nga endleka a nga yi hakeli a yi dya a tirhisa pulatifomo hi swona swi nga ta endla ku ri a va na ku tshemba ku ri hakelini hi yexe.

Eka vinyi va bangi swi kombisa ku tshembana na ku fambisa bindzu kahle hikuva loko va ku kokela mali va va va twananini na mutirhisi wa mali na na mukokeriwa ku ri hi ta ku tekela mali ya so ku va ku ri na ku twanana exikarhi.

Kokwani loko mi pfula khadi ro sungula khadi ra n'wina ri ta va ri va ri ri ri va ri ri ra hina mo ri xava ku ri hi ta kota ku endla man'wanyana makhadi loko mi pfula khadi ro sungula ku na ti-charges leti hi ti tekaku to karhi ku ri se hi na n'wina eka bangi ya hina a ho mi xavisela kumbe njhani.

I ku va vatirhi n'hweti na n'hweti va ti vekela mali ebangi kumbe va ya ebangi va ya endla ka stop order ku ri va veka mali n'hweti na n'hweti laha loko ntirho wu hela va ta kota ku kuma mali ya vona yi helerile.

Byi kona vuhlayiseki loko u veka mali ebangi hi ku tirhisa inthanete mara u fanekele u va na xihundla eka vanhu van'wanyana hikuva loko wo va u ri na xihundla van'wanyana va nga swi kota ku teka information ya wena va ya teka mali ya wena leyi i nga yi vekisa eka .

Ndzi nga ya ndzi ya lomba mali ka machonisi hikuva ndzi ta va ni kha ni lava ku pfuniwa ende ni ta hakela ka ni ngo teka mali ya yena ni nga ha hakeli ku vutomi bya mina byi kota ku antswa ku ya emahlweni.

Yi pfuna hikuva loko u hoxela munhu mali hi tinambara loko u tsala nambara ya yena ya vula mavito ku ri u hoxela munhu wa so na yi ku yi ku kombisa before u hoxa mali ku ri u sure ku ri u lava ku hoxela munhu loyi mali na.

Swo tshikelela i ku va masiku lawa loko u nga ri na data a wu nge koti ku nghena eka app u xava u xava u xava data kumbe airtime loko u nga ri na yona epe ekusuhani.

Va ta ku byela leswaku ri u ta na bank statement va ku va lava na pay slip leyi nga hundzeki tin'hweti tinharhu ku tiyisisa leswaku ri wa tirha ku na mali ya ku fikelela ku xava movha na.

I ku va loko u ri munhu u na vutihlamuleri u fanekele u chuza leswi u swi lavaka u nga u nga pfula bangi akhawunti ya bangi laha u nga ta vula ku ri u lava bangi yi hi ku nga ri ku chuzeriwa hi munhu un'wana.

Ku byela leswaku ri hi ta ku lomba mali mali ya hina u fane u yi hakela endzhaku ka tin'hweti tingani kumbe tingani ku ri bangi yi ta kota ku va na ku tshemba eka wena.

Bangi a yi fanelangi ku va na ntswalo wa le henhla mhaka leyi eyi a ni yi twisisi kahle hikuva bangi i i ndhawu yo tshama mali ende mali yi tshama yi ri kona swa ti-interest te le henhla eyi a ni ti voni kahle.

Swa tika ku huma ka vamachonisi hikuva vamachonisi loko u ze u nghena n'hweti na n'hweti u ta lava mali loko u tshuka u stuck-ini kumbe u tshuka u mali u ta hleketa machonisi kumbe ku ya eka yena ku ya lomba mali.

Eka eka eka n'wina vachayeri va timovha leti mi tsutsumisaka mi nga ri na ndzindzakhombo ndzi ndzi mi tsundzuxa leswaku ri mi fanekele mi driver hi vurhon'wana na vukheta laha magondzweni ku papalata tinghozi hikuva loko mo va na nghozi emapatwini swi ta tika ku movha ya wena u yi lunghisa.

Ku va machonisi i ntirho wa kahle swinene lowu u wu endlaka hikuva loko munhu a lomba mali swa tika leswaku ri a yi hakela back mara ku yi teka u yi teka simple, vamachonisi swi kahle ku ri loko va lava mali va karihela va tlhela va endla na ku va ku tekela swilo swa wena, va nga teka nhundzu ya wena ku fana na ti-fridge kumbe TV loko u nga hakeli ku masiku mangani mangani va xavisa ya vona va kota ku kuma mali ya vona back vanhu va lomba mali va nga lavi ku hakela vamachonisi back.

Loko ndzi lava ku lomba mali mina n'winyi ndzi ndzi byela munghana wa mina kumbe ni byela buti wa mina ku ri ndzi lombi mali loko a nga ri na yona swa tika ku hundzela emahlweni hikuva vamachonisi a ni va tolovelangi.